Ukuthi umuntu akwazi athole iphrofayili eyimfihlo, akwazi ukuxhumana nabaseduze naye, aphinde futhi abheke abantu abathandayo, izinto naye azithandayo.

Ukuthi ngibhekane nomphakathi wami ngibabone ukuthi bafuna ziphi izici ezithize mase ngiyakwazi ukuthi ngibafakele or ngibenzele. Kutholakale nemishini yokuthi ngibathungele lezici lezi abazidingayo.

Ifoni le yakudala wawukwazi ukuthi ufone kuphela, ufake i-airtime mase uyakwazi ukuthi ufonele umakhelwane, kodwa lezizamanje usuyakwazi ukuthi ungene kwi-inthanethi for free. Mase uyakwazi ukuthi uxhumane nomakhelwane, nishuthe izithombe, nishuthe namavidiyo, usendele umakhelwane, abone into ekade niyenza.

Ukuthi abantu abancane bazogcina amafoni bewasebenzisa ngendlela engafanele neyokwenza ubugebengu.

Ukuthi umuntu uma ekhulume inkulumo ebhedayo ku-inthanethi, kube nendlela thizeni yokuthi asabiseke or axhumane namaphoyisa ukuze loyo muntu aboshwe.

Ukuthi ubhuti wami avukelwe imizwa yokuthi yokudinwa ngenxa yento efakiwe kulezinto zama-social media.

Iy'ndlela noma imizwa engamvumela ukuthi adinwe ngento efakiwe ku-social media, ukuthi lawo ma-message, noma ama-social media, nama-phone call siwavale.

Ukuthi sengiyakwazi ukuthi njalo ngixhumane nabantu abakude kubonakale engathi baseduze or ngithole iy'ndlela ezithize zokuxhumana zabantu engibathandayo.

Ngokuba kumele bagqugquzele abe zokuxhumana, babe nombono owodwa ngentengiso yabo ukuze nabaxhasi babone imifanekiso ehehayo.

Ingoma engiyidingayo yale filimu, ngidinga ingoma enokuthula, othi uma uyilalele uzizwe engathi usendaweni enokuthula, engenamoya, engenamsindo, futhi enotshani obuluhlaza.

Ukuthi bangakwazi ukuthi bazikhombise indlela abaqoka ngayo, basase sebeveza yonke into, sebegqoka izinto ezingafanelekile.

Izindlela nemithetho yamanye amazwe, ngezwe ngezwe, ihlukene. Uma sekufika kweze-inthanethi, ihlangana ndawonye igcina isishayisana imibono.

Kufanele-ke imiculo yezingane eziyi oculayo, noma imiculo yopopayi, ngoba izingane zithanda opopayi nemiculo yezingane.

Ukuthi umphakathi ube nohlelo oluthize lokuthi baxhumane nabantu abaney'khundla ey'phezulu ukuze bakhulume ngezikhalo zabo, nezidingo zawo umphakathi, ukwazi ukuthi ufone uxoxe nalabo abaney'khundla ey'phezulu abaphethe kuminyango ephezulu.

Uhlelo lokuthi umphakathi ukwazi ukukhuluma iy'ndaba ezimayelana nezinto ezithinta abantu abathize emiphakathini, wukuthi lo mlaleli simazise ukuthi ayikho into ongamfaka, futhi ezokwenza ukuthi impilo yakhe ishintshe ibe yimbi, ukusizakala kuphela esikwaziyo ukuthi sikulethe kusona lesi teshi.